Eyona inzima kukutyala ngoba xa utyalile uqala ngotshenta. Emveni koba utshentile wandule ukuvula ireyi. Ekuvuleni kwakho ireyi funeke utyale izithole zakho kwaye uhlale uzijongile uzinkcenkceshela. Kwaye ukuze ibe kanti izityalo zakho ziyakhula kufuneka uhlale uzijongile uzinkcenkceshela uzikhathalela ngamaxesha onke, kwaye funeke ubiye negadi yakho ukwenzela ingamoshwa ziimfuyo

Indlela endinokumbonisa ngayo umlingane wam kukuba ndimcacisele ngokunyuka kwezemali kwezerandi kurhwebo nangendlela kunzima ngakhona ukuthenga ukutya nezinto zokutya zidura. Eli ingalicebo eliphucukileyo xa ndinokuzimela mna ndibe nayo ndiyenze ngokwam ioyile, apho ngoku ioyile ingakwazi nokuthengwa apha kum. Ekuthengweni kwayo apha kum ndinganayo imali yokuthenga ezinye izinto ezishotayo nokuphucula ishishini lam libe likhulu, ndikwazi ukukhupha nakwamanye amakhaya ngamakhaya nokunceda apho ndinokunceda khona.

Heh, abantu bakuthi! Heh, abasekho mdla ngoku kuba zonke izinto sezisenziwa ngokwezinto zeteknoloji zisebenzayo, ezi zibenzela lula. Ixesha elinintsi basoloko bethenga kwiivenkile okona sekulungele ukuba kungatyiwa kwaye abayikhuthalelanga into yegadi neemfuyo neentoni. Ezona njongo zabo kukuthenga oku sekulula ngoba bathi zithatha ixesha, luvo lwam kubo.

Awona mazwe athenga isivuno saseSouth Africa seziqhamo yiRussia neAmerica neEurope neUnited Kingdom kwaye neAfrika.

Ubungakanani besivuno buba nefuthe lokuba kwiminyaka ezayo xa xa ukwazi ushiya ezinye izinto izityalo okanye izilimo kuba nefuthe lokuba ungakwazi ukuzigcina and kwaye ungakwazi ukungathengi ezinye izityalo for iminyaka ezayo. Ezi sezinantsikile sezilinyiwe ziyahlala, ziyakwazi ukuzigcina zibe zisiza nezinye izityalo zichuma kakuhle.

ndisithandayo endinganomdla wokusityala esityiwayo likhaphetshu. Ikhaphetshu inezakhamzimba ezininzi kwaye ulitya ngeendlela ngeendlela and kwaye ukokugqibela ukuqukumbela nje ikhaphetshu, liyahlala alikhawulezi ukubola.

Ndisitsho nje uba umbona ndingawutyala, umbona awusokolisi umbona xa uwutyala. Umbona ufaka imbewu, eyona nto umane uyenza ekuwugadeni uyahamba umane uyowunkcenkceshela umane ususa ukhula because umhlaba wombona ufuna usoloko esuswa ukhula lungabi nakhula ukwenzela uzokhawuleza ukuchuma. Then xa uwuvuna awusokolisi uthatha izikhwebu zakho ususe ushiye phaa amazwele, umbona uyaphinde uyazenzekela kwaye amazwele awo aphinde abe luncedo.

Kuba imoba uyakwazi ukuphinde uyisebenzise. Umzekelo wenze izitulo, wenze iitafile, wenze ibhaskithi le yogcina iimpahla kwaye ivulela nabantu abanintsi imisebenzi, ngolo hlobo bazokwazi ukufumana imali.

Ujonginambo uluncedo kakhulu ingakumbi kwithuba lwesikhumba somzimba, isikhumba somzimba uyasinceda kakhulu xa sele etshintshiwe eyioyile. Kwaye uluncedo kakhulu nangokwenza ioyile le yokupheka and unceda kakhulu nakubantu abakhulelweyo kwaye neswekile nayo uyayinceda ebantwini abaneswekile abantu ubagcina besemandleni.

Umhlaba ubaluleke kakhulu xa utyalayo uwujonge yokokuba awunokutyala kumhlaba owomileyo. Kufuneka umhlaba wakho ufume ibe ngulo umanzi umhlaba, lo ungathi kubo ngowentuku ukwenzela izityalo zakho zihlale amanzi efika lula kuwo xa unkcenkceshela kwaye kuzoba lula ukukhawuleza zikhule ukwazi ukuzithengisa.

Umhlaba uye atshentwe then kwandulwe ukugalelwa umgquba umikswe nomgquba, uye udityaniswe nomgquba. Emveni koba udityaniswe nomgquba uye ugalelwe amanzi ukwenzela akwazi ukukhupha iziqhamo ezihle kwaye zichume msinya.

Ingenelo yokulima ehlathini kukuba ungatyala kangangokuba ufuna utyala kwaye izityalo zakho ziyakhawuleza ukuchuma kwaye aziphazamiseki. Amanzi ehlathini xa kunethile ayanda kwaye ayakhawuleza ukungena phantsi komhlaba, akufani naphakathi kwezindlu. Ngoko ke ukutyala ehlathini kunceda kakhulu ngoba utyala izityalo ezininzi kwaye xa uvuna uvuna ngokomlinganiselo wakho othi wena.

Ewe, iSouth Africa inayo, inawo oomatshini bonantsika bokutshintsha uboya begusha ngoba bayazichebela iigusha ngokwabo. Kwaye bayazenzela iimpahla zabo, bazicheba ngokwabo ngezikere bandule babuhlambe babukline, babucoce, kwaye banantsike bawudibanise kuphume iimpahla zesikhumba.